Leetong le lelelele leo re neng re le nkile mmoho le ba lelapa. Re ile ra fapohela re kena karatjheng mme re tshela mafura a koloi. Morao ha mo re ile ra ra tswela pele ka leeto. Empa re se re sa elellwe hore re nkile tsela e fosahetseng. Re ile ra tsamaya dihora tse kabang tse hlano re tsamaya ka tsela e fosahetseng, mme re sa elellwe. Eitse ha re fihla nthong e bitswang ka hore ke tollgate, ke ha re bona hore ha se yona e re tlamehang ho kopana le yona. Ka hoo, re ile ra tlameha ke ho kgutlela morao ka ho ya garage-eng eo re neng re tshela mafura a koloi ho yona, ho ya botsa tsela e nepahetseng hore na ke efeng.

Ntate mokganni e kaba wena ha sena se ka etsahala ho wena botsofadi ba hao o ka ikutlwa jwang. O ka ikutlwa o thabile, o ka ikutlwa o hlomphehile kapa lona lerato o ka le utlwa na? Ntate Mokganni ho a lokela hore batho kaofela ba tshwarwe ka ho tshwana. Hore na o tsofetse kapa o monyenyane, kaofela ha rona re na le ditokelo tse lekanang, mme re lokela ho ya mabakeng a rona a fapa fapaneng. Wena sa hao fela ke hore o kgannele le rona re patetse ho palama ka mona. Ntate mokganni, maqheku a na le ona a na le ba malapa a bona bao ba ba emetseng. Ke ka ho ba bonang ba le mona ka sena sebaka. Ba leka hore le bona ba fihle mo tlamehang ho ya teng. Hoya pheta a mang a mabaka a maphelo a bona. Ntate mokganni ha re tshwaraneng ka hlompho le ka lerato. Ke tshepa hore wa utlwisisa.

Mokganni wa taxi ena ya sekorokoro o ne a hlile a le makoko haholo. O ne a bonahala e le motho ya nang le kgalefo e ngata haholo, empa o sa tsebe hore na e bakwa ke eng. Mme ha ele ba bakganni ha ele bapalami bona ka nnete ba ne ba sa kgotsofala. Bane ba sa tshepe le ho tshepa hore na ekaba ba tla kgona ho finyella mo ba lokelang ho ya teng. Mokganni wa sekorokoro sena o ne a sa tsebe ho buisana le batho, mme a omanya motho mang le mang ya neng a leka ho hweletsa hore mokganni kea theoha pele moo ka ha a ne a sa utlwe ka ha koloi ya ebaka lerata le lengata haholo ha e tsamaya. Sena se ile sebaka diqabang tse ngata haholo ka taxi-ng ka ha jwale mokganni a ne a re yena ha utlwe ha batho ba re ba theoha, empa e le koloi ya hae e etsang lerata. Batho ba tlameha ke o hweletsa ha ba bua.

Mme le ntate nna ke ne ke bona ho kaba hotle haholo ha re ka etela polekeng tseo re so kang re ya ho tsona. Ee ha ke hane ke kgopolo e ntle ya hore re etele ba bang ba ba leloko la rona bao e sale re ba qetela kgale. Empa le rona ho lokisa re loketse hore re thabise ha nngwe nyana ka morao ha nako e telele. Ke ka ho nna ke neng ke bone molemo hore re ka feta ra ya Durban ka koloi. Hoo ho tla re fa monyetla wa hore re fete ka mane ka Qwaqwa, re bone bo rakgadi le bo malome, re ntano fetela Durban. Ka hoo, re tlabe re kgone ho etsa maeto a mabedi. Empa ka tsela e lengwe, e lebile Durban moo re yang teng ho ya holo ikhutsa.

Iyo wee tsatsi leo ke ne ke bona hantle ha bophelo ba ka bo felletse moyeng. Ke ne ke utlwa ke thothomela, ka mona ke shatjhwa ke ona moya ona o tswang ka ntle. Ha ke lebella fatshe ke bona e le hole, ke ile ka leka ho boledisana le ausi a neng a sebetsa ka moo. Ke re ho yena mme ausi ke bona eka le fensetereng lena ha le dula hantle. Ke bona ekare le kenyetsa moya kapa le batla ho tswa. Mme yena ke ha nkaraba ka hore eya le tlamehile le kenyetse moya, akere ke le fesetere letseditswe hore le kenyetse moya. Jowe pelo yaka ya sarelwa, ka ha ne ke ne ke bona ke se ke sa bolokeha ho hang hang. Lona lebaka le le ile la etsa hore ke sulafallwe ke leeto, mme ketjho kere ha ke sa batla ho sebedisa sefofane sena.

Ruri nna ha ke bone molemo wa di tollgate di tseleng. Se teng fela ke hore re ya patala, ha re feta, ke sa tsebe na le hore ho patala ho re tena re patala eng le tjhelete ya teng. Ekaba e ya ho mang, ee ke a utlwisisa hore mohlomong ekaba hore re patala ditsela hore moo hona le ditsela tse senyehileng teng ba kgone ho ba di lokise makoloi a rona a kgone hore a tsamaye hantle. Empa ha ho hlokahale hore di be ngata hakana nako ka nako tse ding o ka fumana hore di toll gate di bahlano leetong le le leng. And enngwe le engwe tlametse o patale ha ho feta ho yona. Ruri ka nnete nna di tollgate ke bona di sena molemo o moholo hakalo mona ditseleng tsa rona, ntle le hore re tlameha hore re dule re di patala.